Ewe, ngokomlinganiselo othile ndiyavumelana ukudlala le midlalo ibhola ekhatywayo neyombhoxo kwi-electronic ukuze ube nobuchule okanye udlale kakuhle kakhulu kwezielektroniki le midlalo yeelektroniki kufuneka ube nobuchwepheshe ube ngumntu onesiphiwo kakhulu ozimiseleyo ngoba akukho lula. Kukho abantu abadlalayo ukushukumisa iminwe yakho ngesantya abashukumisa ngaso ifuna ubani azimisele aqhubeke eziqeqesha. Ngoko ke ngomlinganiselo onjalo ndiyavumelana.

Into enothando ibe yenzisa ixhala kubadlali be-eletroniki xa kufika kombandela wempilo kukubana bahleli kwindawo enye abashukumi abaphakami bazilolonge. Bahleli esitulweni yaye kuthiwa mvanje ukuhlala esitulweni ixesha elide kuye kwafiniswa ngongathi usebenzisa icuba nomntu otshayayo ubungozi bempilo xa sihlala kakhulu ezitulweni. Ngoko ewe, iyayichaphazela impilo, yiloo nto kufuneka umntu alungelelane xa edlala imidlalo ye-elektroniki xa kufikwa kwimpilo ayijonge azilolonge.

Umdlalo bendinokuwudlala ngumdlalo webhola. Ibhola ndiyayithanda ekhatywayo ukukhula kwam kwindawo endihlala kuyo sikhule sidlala ibhola ekhatywayo. Esikolweni bendifunda kuso ndikhule ndidlala ibhola ekhatywayo kuyotsho nakumabanga aphakamileyo. Ndikhule ndidlala ibhola ngoko ke ibhola ngeyona ekhatywayo ngeyona endiyithandayo. Ndingakhetha ukudlala yona uFIFA, uFIFA okanye uPES so ndingathanda ukudlala zona.

Ewe, ndivakalelwa njalo ubana ithathwe njengemidlalo yokwenyani, isizathu loo nto izonceda abo bazinikele kuyo bakwazi ukuzimisela yaye bakwazi ukufumana ingeniso yemali kwinto abayithandayo. Kwakhona ndicinga xa inoyijonga nje ngokweyenyani izophinda incede kwimeko yezoqoqosho ehlabathini lonke. Imisebenzi inqabile kodwa xa abantu abaselula bekwazi ukufumana iingenelo zokubana bazixhase ngokwemali ngenxa yokudlala le midlalo ndicinga ingaba lilungiselelo elihle elo.

Ewe, kona ndingabalumkisa ukubana bafanele balungelelane bangadlali ngokugqithisileyo bakwazi ulisebenzisa kakuhle ixesha labo ngobulumko. Kuba yonke into oyenzayo kufuneke ukwazi ukuceba ubana ndizokwenza le nto ngexesha elithile ndiyigqibe ngexesha elithile ukuze loo nto leyo ingaphazamisi ezinye izinto. Ngokomzekelo, ukulala umzimba uyawudinga ubana umntu aphumle umzimba uyakudinga ukuphumla. Ngoko ndingamcacisela ukubana makayidlale kodwa ingaphazamisani nezinye izinto ezibalulekileyo ezifana nokulala.

Andicingi njalo ukuba yeyabantu abazizityebi kuphela, akunyanzelekanga imisebenzi yokuzonwabisa ibize imali eninzi. Ngokomzekelo imisebenzi yokuzonwabisa njengokudlala itshesi ukuqhuba ibhayisikili nezinye ziye zingadingi uba umntu kufuneka abe usisityebi, yaye iingenelo zazo ziye zibe nkulu ukubana ubani uye waba nemisebenzi yokuzonwabisa ehlaziyayo yaye eba nemiphumo emihle ngokwempilo. Loo nto leyo iyamnceda ekubeni akwazi ukuba ngumntu osempilweni nophila ixesha elide nowonwabileyo.